Nṋe vhuṱambo vhune nda vhuḓivha vhune hoyu wa mufumakadzi avha a tshi khou pembelwa hone kana musidzana a tshi pembelelwa uri u khou aluwa u isiwa fhethu hu no pfi musevhethoni, a dovha futhi aya fhethu hune hapfi khombani, hune huya vhasidzana havha vhane vhavha vhatshi kho uya u vha vhafumakadzi uri vha yo laiwa haningei.

Nyimele yo raliho i vhangiwa ngauri vhuponi ha hayani huvha hu sina vhathu vho dalaho, vhathu vhone vha vha vha songo ḓalesa, ndi ngazwo hezwi zwa u namela zwi tshi konḓa, ngauri vhunzhi ha vhathu vhane vhavha vha mahayani vha vhathu vhane a vha na dzi tshelede dzo renga zwiṋamelo hezwi zwa nnyi na nnyi.

Nṋe uya nga nne ndi vhona unga nga nḓila ine muthu ene muṋe avha o ambara ngayo, vha vhunzhi ha vhathu vha mu dzhiisa nga nḓila yene iḽa yea ambara ngauri ndi hone vhutshilo hawe, ndi zwone zwine a tshilisa zwone. Zwino nṋe ndi vhona unga zwi amba nga maanḓa, ngauri na nga sedza muthu ane a khou rengisa hoyu muthu a re a khou rengisa perfume, o ṱanganana, o ambara zwiambaro zwa tshika ha ngo ṱamba. Zwine zwa amba zwori vhathu vha nga sie vha renga khae perfume houḽa muthu ngauri vhone vha kho vhona a songo kuna. Zwino nṋe ndi vhona uri nga nḓila ine muthu a ḓi farisa yone kana nga nḓila ine muthu ambarisa zwone zwi a amba.

Uya nga ha kuvhonele kwanga, nṋe ndi vhona unga musi hezwi hu na ṅwana muswa muṱani, vhathu vhane vho fanela u murina dzina ndi vhabebi vha honoyo ṅwana vhane vha vha mme yawe na khotsi yawe.

Dzina ḽine nda ngafha ḽone ṅwananga wa mutukana ndi ḽa uri Shothodzo, ngauri dzina i ḽo ḽi to amba uri no fhaṱutshedza, no shothodzwa.

Kha mvelelo yashu rine vhavenḓa, vhanna rine ri ḓivha vha tshi ambara tsindi, dzine hedzo tsindi dzi itiwa nga mikumba ya zwipuka, unga vha mukumba wa kholomo, mukumba wa mbudzi.

Nṋe zwine nda nga ita zwone kharali hu tshi khou nyagiwa masheleni ayo a sina vhukono, ndi nga ya kha havha vhathu vhane vha kolodisa dzi tshelede nda ya nda koloda tshelede uri i ḓo swika uri ndi male muthuwanga. Tshiṅwe tshithu tshine nda nga ita ndi nga ṱuwisa zwipuka zwanga zwine ndavha nazwo, zwifuwo zwanga zwine ndavha nazwo zwi nga kholomo, dzi mbudzi na nngu, tshiṅwe tshithu tshine nda nga dovha futhi nda ita tshone ndi u humbela vha muṱa uri vha nthuse nga masheleni.

Itiwa musi hu tshi itiwa mukusule, muthu u vuwa nga matsheloni a dzhena tsimuni, ndi musi ri tshi khou nyanga u ita mukusule wa muṋawa, muthu u dzhena tsimuni a ka muroho wawe, a dzhia bodo yawe kana tshidudu tshawe a vhea muliloni a bika houḽa muroho a bika houla muroho houla muroho u tshi vhibva a u fule a dzhie saga a ḽi adze a thome u aṋea houḽa muroho a tshi aṋea nga muṱuku nga muṱuku nga muṱuku.

Zwine ndi nga vhudza zwone ṅwananga ndi zwauri ṅwananga zwo no itiwa nga mia Rofhiwa asi zwine nṋe nda zwi ita. Zwino ṅwananga zwine nṋe nda ḓo ita zwone ndi zwauri nṋe ene ndi nga si murengele tshikipa tshine tsha ḓo vha tshi khou sia muṱaṋa nnḓa kana muvhili nnḓa zwino ene u ḓo ambara hezwi zwine nṋe nda ḓo mu rengela zwone.

Nga sialala kana kha rine Vhavenḓa hu tshipfi muthu a ḓe o ambara zwiambaro zwa sialala, hu vha hu khou amba u pfhi muthu a ḓe o ambara Miṅwenda, Gwana, Mukhasi ndi zwone zwiambaro zwine Vhavenḓa vha ambara zwone, futhi a nga dovha ambara malungu a ngaho luṱomola tsie, makunda.

Nṋe zwine nda vhona unga vha ṱuṱuwedza ngazwo vhathu uri vha ise vhana vhavho mirundoni, ngauri nga Tshivenda ṅwana u fanela murunduni ndi zwa uri vha vha ṱuṱuwedza ngauri vha vha vho vhona vhaṅwe vhathu vhahulwane khavho na vhone vho ya haningei murunduni.

Hei, nṋe a thi vhoni hu na zwine ya amba zwone, a thi humbuleli vho hu na zwiṅwe hune ya amba zwone ngauri miṅwenda ine yavha i kho shumisiwa ivha i na mivhala minzhi minzhi, zwino a thi ḓivhi uri huna zwine ya amba zwone na.

Nṋe vhuponi hune nda dzula khaho, uri vhathu vha kone u ṱalusa uri hoyu muthu ndi munna u vha ambara vhurukhu na tshikipa.

Mukokoroshi ndi u vhilimedza, nda u via, nda u ṱhuvha nga maḓi ane avha a tshi kho fhisa. Houla mukokoroshi ndi tshi fhedza u ṱhuvha nda u ṱanzwa nda u bvisa mathenga oṱhe nda u tshetshelela, nda dzhia bodo yanga nda i ṱanzwa nda vhea tshivhasoni nda u shela maḓi ane oto linganela. Nda u vhilisa nda u vhilisa, haaḽa maḓi a tshi fhela nda u kanga nda u kadzinga nda u kadzinga nda dzhia nyala ya maṱari heila ni tsekene nda shela nda shela maṱamaṱisi. Nda hadzinga nda hadzinga nda tiba, ndi tshi fhedza u tiba zwino ndi tshi pfha zwori maṱamaṱisi haaḽa o no vhibva, nda vula nda shela maḓi nyana maṱuku ane oto linganela. Ndi tshi masheleni ndi kho shelela uri ndi kone u ita muthotho nda tiba bodo yanga ndi tshi tiba bodo yanga hezwi muthu wanga wo no vhibva nda kona u fula mukokoroshi wa nga wavha wo vhibva.

Maidioma ane a shumiswa kha tshivenḓa ndi vhona unga a na ngudo nga maanḓa kha vhathu, ngauri u vhuya vha shumisa maidioma tshiṅwe tshifhinga vha vha khou zama u dzumba uri zwine vha khou zwi amba khezwi vha vha khou zama u humbela vhathu vha dziṅwe dzitshaka uri vha sa zwi pfhe uri havha vhathu vha kho amba hezwi vha kho amba hezwi. Zwino nṋe ndi vhona unga a na ngudo nga maanḓa ngauri a ita uri zwine ra vha ri khou amba zwone zwi vhe hezwo dzumbei zwa sa pfiwe nga nnyi na nnyi.

Kha lushaka lwa hashu dombani hu iwa nga musidzana ane ono komba, ri tshi ri u komba nga Tshivenḓa ri khou amba muthu ane o no vhona maḓuvha awe ndi ene muthu ane a tendelwa u ya dombani zwine zwa amba zwori miṅwaha ya muthu ane a kho tea u vha a tshi khou ya dombani a nga ḓi a na minwaha ya fumi na mivhili uya nṱha. Zwezwo zwi tshi bva kha uri uyo muthu o komba a na miṅwaha mingana.

Nne sialala ndi a tendelana khaḽo nga maanḓa, nṋe sialala ndi to i funa ndi a tendelana khayo, ende na vhananga ndi ḓo vha funḓedza sialala vha tshi kha ḓi tovha vhuṱuku uri sialala vha aluwe nayo, muthu ha laṱi zwa hawe, muthu muṅwe na muṅwe hune a ya hone u tshimbila na zwa hawe.

Zwiḽiwa zwine nga Tshivenda zwine zwavha zwone zwa tshivenḓa nṋe ndi takalela u ḽa tshidzimba, thophi, dovhi, bovhola nda dovha futhi nda takalela muroho wa thanga.

Ndi tshi to amba ngoho kha musalauno vhana vha musalauno a vha tshena na ndavha na tshithu na tshithihi, a vha tsha shumisa kuitele kwa kale vhone vha vho ambara zwavho.

Tshifhinga tshine nṋe nda to ambara zwiambaro zwa sialala nda pfha uri ndo takala nahone vhathu vha kho ndzhiela nṱha vha kho mmbonela nṱha ndi musi hu heritage day nga September ngauri muṅwe na muṅwe u vha o ambara zwiambaro zwa sialala yawe kana zwa mvelele yawe.

Zwine nda ita zwone uri vhaeni vha ḓi pfhe vho ṱanganedzea ndi zwa uri ndi tshi ita zwiḽiwa zwa vhaeni ndi zwi vhetshela thungo a thi zwi ṱanganyisa na zwine vhathu vha hashu vha kho ḓo u ḽa zwone.

Malungu a tshivenḓa ane nda maḓivha ndi ḓivhela tshithivhelavevho na luṱomolatsie, mapala.

Dzi na mishumo ndi dzi course dzedzi dzi ngaho vho dzi tourism , ya ndi ndi dzone course dzine nda vhona ungari a dzi na mushumo.

Nṋe ndi tshi to amba vho ngoho a thiho kha tshigwada tsha khwaere na nthihi a thi imbi na fhethu na hu thihi.

Nṋe ndi vhona unga zwi a ṱuṱuwedza nga mannḓa ngauri musi muthu a tshi vhona muṅwe muthu o ambara tshiambaro na ene u ya tamela u dovha futhi a ita mini ? A tshi ambara.

Nṋe ndi vhona unga zwi a ṱuṱuwedza nga mannḓa ngori musi muthu a mufumakadzi u fanela u ambara nga nḓila ine na vhaṅwe vhathu vha tea uri vha zwi tame.

Nṋe fesheni i to amba uri muthu u tea u ambara zwavhuḓi nahone nga nḓila ine vhaṅwe vhathu vha tshi mu sedza vha vhona zwine a kho ambara zwone zwo tea u ambariwa nga muthu ane a ṱhonifhea.

Nṋe ndi vhona unga mushumo une wa itwa nga zwiambaro hezwi ndi mushumo une wa vha muhulu badi ngauri muthu a vhuya a dzumba ṱhoho yawe u khoto amba uri ene u kho tea u ṱoḓa u ṱhonifhiwa.

Mushumo une vhulunga ha zwi ita musi muthu o ambara vhulungu ha sialala ndi zwa uri zwi a ita uri muthu a to ṋaṋa u naka, zwi a bvisa lunako lwa muthu kana lwa mufumakadzi.

Muimbi wa Tshivenḓa ane nda mu takalela ndi Makhadzi ndi mu takalela ngauri u ita nyimbo kana u sika nyimbo dzine dza to ntakadza na mbiluni.

Muthu ane a bika zwiḽiwa zwa sialala nda pfha ndi tshi zwi funa nga mannḓa kana zwine nda zwi funesa ndi zwiḽiwa zwine zwavha zwo bikiwa nga mianga. Mianga vha a bika tshidzimba tshine uri wo tshi ḽa u nga si nyage u tshi litsha u songo tshi fhedza zwino hezwo zwithu zwi a ntakadza nga mannḓa. Mianga kha tshidzimba thi, ha, vha a tshi bika.

Nṋe u ya nga ha nṋe ndi tshi vhona nga nḓila ine vhathu vha musalauno vha ambara ngayo ndi vhona fesheni ya zwino i tshi kho phumula sialala ngauri vhunzhi ha vhathu vha zwino a vha ḓivhi sialala ḽashu ni ngasi ṱangane na muthu o ambara miṅwenda kana o ambara tsindi vhathu vha ambara zwezwi zwa tshimanzhemanzhe.

Ndi vhona muthu ane o gudisa u bika ndi makhulu wanga vho sia vho bikisa, vho gudisa u bika zwithu zwinzhi zwine zwa vha zwa sialala vho gudisa u bika vhuswa, tshidzimba na thophi.

Nṋe ndi vhona unga vhaswa vha ano maḓuvha hi tshiṅwe na tshiṅwe vha to tea u gudisiwa kana vha to fanela u gudisiwa, zwino nṋe ndi vhona unga ndi zwa ndeme nga mannḓa u vha funḓedza maitele a zwithu zwine uri zwithu zwi itisiwa hani.

Zwine nda nga ita u itela u pembela munyanya wa muzwala wanga ndi nga ṱoḓa u bika tshidzimba ngauri tshidzimba ndi tshi funesa, tshidzimba tshi bikiwa nga nḓuhu, nga ṋawa, na mavhele.

Nṋe ndi vhona unga zwi tshi ya kha fesheni vhafumakadzi fesheni yavho yo hulesa zwiambaro zwine vhafumakadzi vha ambara zwo ḓalesa ri tshi vhambedza na zwine vhanna vha ambara zwone.

Mbingano ine nda i vhona ine yanga yo ṱanganelwa ndi musi vhathu vha tshi kho tshata nga shira heḽi ḽi tshena ḽine nṋe ndi vhona unga ho ṱanganela hafhaḽa fhethu, ngauri nga Tshivenda muthu a tshi vhingwa, ha vhingwi nga shira ḽitshena.

Thophi ye nda i ḽa munyanyani wa malume wanga hi! yone yovha i kho ḓifha nga mannḓa thaidzo ndi ya uri muthu we a i nyongelela yovha i songo khwaṱha na luthihi ndi zwone zwo itaho uri ndi sa ḽe ndi tshi kho i takalela nga mannḓa.

Nga Tshivenḓa musi muthu a tshi livhuwa vhadzimu vhawe u ḓi rengela fola ḽawe ḽa tshinefu a renga na mahafhe awe. A swika a dzula phanḓa ha matombo mararu ane vha muṱa haneyo vha phasa ngao kana phanḓa ha mbudzi kana phanḓa ha kholomo, zwi bva kha uri muṱa wonoyo u phasa kha zwifhio. A ambelela zwine a kho livhuwa zwone a ambelela a tshi vhudza vho makhulu wawe.